Hei, nka bapala papadi e ke ratang e leng papadi ya bolo. Ka di-Betway, di-Sportbet, mme tsena di ka nthusa haholo hore ke dule ke natefetswe haholo ke papadi ya bolo, ntle le hoo, nka inkela fela tjhelete ya ka ka ikela mabenkeleng ka lo ithekela dikhoko, ka tlo ipapalla le bashanyana mona motseng. Sena se ka nthabisa haholo ka papadi e ke e ratang ena ya bolo ya maoto.

Ee, ke ile ka e kenela comrades marathon, e leng mabelo a nkang seabo setjhabeng. Bonnete fela re ile ra matha, empa re qeteletse re sa fihla moo moleng wa ho qetela kapo moo bahlodi mo ba fellang teng, hobane e ne e batla e le matla haholo le ho matha moo ne re ba tlile re sebeditse haholo ka nnete nnete fela, so e la re imela haholo lebelo leo empa mohlodi e la ba mohlodi. Mara hee ho no le monate ho bona ma-Afrika Borwa a kopane, a kopantswe ka ntho e le nngwe ebile ba e thabela.

Dintho tse thusang haholo setjhabeng, ke makala mohlomong a dijo a thusang haholo, mohlomong moo ho etswang dijo teng ke ona a thusang haholo ka hobane ba na le mona mo donate-wang teng, mme rona re le setjhaba, re le batjha, le dikereke, re re leke ho fihla moo bakeng seo re lo ikopela tsona dithuso tsa ditjhelete, hore re kgone ho fihlella mohlomong ho reka diaparo tsa sehlopha tse tshwanang le dibolo.

Dipapadi haholo mohlomong tsa bolo di etsa o kwene, o be matla, o iphumane o le monna wa senatlahadi ya phetseng hantle. Mohlomong le thuto e ngata ya dijo tse re di jang dipapading hobane, dipapadi di batla tla motho ya nang le tjhebelopele le mahlo a hantle a dulang a le ntjhotjho.

Heela moreso e re keo sherele tsebo, ho bua nnete fela le nna ne ke tla se rate ka tjhelete hobane tjhelete ke yona e senyang nthong e ngwe le e ngwe haholo baneng o patala hona o tlohele ho ona, o patale hona o ska patala hona, o tlohele hona. Empa hee se ke se hlalosang mona ke sena, ke hore bophelo bo botle bo fumanwa haholo dipapading ebile le bana ba bohlale wa bona haholo ka ho kenela dipapadi. Ke ka hoo hee o mponang ke matha, ke theosa ke nyolosa, ke le matona mapesa, matasatasa, ke leka ka hohle hohle hore ke patale ngwana ka hore a bone bophelo bo botle lefatsheng.

Tjhe, ho bua nnete fela re shera tse ngata, ha rena le bakgotsi ba ka haholo re bua ka bolo ee re shera ka tse ngata ntate. Re shera dibapadi tsa bolo ka mokgo di bapalang ka teng, re boele hape re shere le hore nako e tlang dipapadi tse tlo bapala tsa bolo ke tse jwang. Re boele hape re shere le maikutlo a rona ka dibapadi, mme re boele hape re bapale le mekgahlelo mohlomong eo, re bapala mekgahlelo ya hore nako e tlang ha o bapala re kentse tjhelete hore re win-e ho tla bapala hlopha tse pedi mohlomong, mme re bapale rona re betjhitse ka mekgahlelo eo. Kea rata tlhodisano haholo ya bolo.

E na le kgahlamelo e ntle, empa e boele hape e utlwise bohloko. E ka re nna ho ya ka nna ngwana sekolo e ne le mohlodi sebakeng seo le batswadi ba hae ha mmoho le sekolo, ba ka ba ba kgona ka nnete ho kotula ho talente ya ngwana eo, hobane ho bua nnete fela talente ya motho o la e kgonne ho etsa sekolo se tsebahale, mme batswadi ba tsebahala. Empa sekolo se fumana moputso, mme ngwana a se fumane moputso, e ka re ngwana le yena moputsong wa sekolo o fumanang le yena a ka ba kgona ho fumana moputso oo. Ke yona ntho e nna ke ne nka rata e etsahale.